Batjha ba bangata ba kenela dipapadi sekolong hobane ba bona e le tsela ya bona hore ba ka kgona ho ikwetlisa, ebile hore ba ka etsa metswalle.

Ke motho ya sa thahaselleng dipapadi tsa mofuta oo. Abuti wa ka o kile ae ba le xbox. O ne a dula letsatsi lohle kamoreng ya hae a bapala. Sena ne se mo senyang mehlo hobane o na qetela a re e bohloko. Dipapadi tsena di nthabisa ka tsela ya hore ngwana o kgona hoba le ntho ae etsang ka tlung, ho sa tshwane le hore a ye diterateng a qetella a hlakana le batswadi ba sa lokang, a etsa dintho tse ka mo isa toronkong di mo .

Ho sebedisa founu tsatsi lohle ho lematsa mahlo a hao ebile o qetella o lebala ntho tsa sekolo tse tshwantseng o di etse. Ebile le ho robala ba bang ba qetella ba sa kgone ho robala hantle, ba robala bosiu. Sena ha se a lokela le mmele wa bona.

Tjhehe, ha ke dikolo kaofela e nang le mananeo a bophelo bo botle, empa dikolo kaofela di latele molao wa hore bana ba e nepahetseng, tsa bophelo le tsa phepo e nepahetseng le tlhabollo le.

Setjhaba sa habo rona, re hloka hore sebaka sa rona sa setjhaba se hlaphohelwe ebile se hlwekise e le hore re kgone ho ikwetlisa le ho bapala bolo ya maoto hore re dule re phetse hantle. Hape re fuwe disebediswa tsa boikotliso tse bonolo kapa re ahelwe sebaka sa boikotliso.

Bana ba sejwalejwale ha ba rate dipapadi. Technology e laola maphelo a bona, ba kgetha hore ba dule letsatsi kaofela, ba shebile dintho di-cellphone-ung kapa ba shebelle mananeo a seyalemoya di-TV tsa bona.

Ke hotse ke shebella ebile ke bapala bolo le ntate wa ka. Ke yena a entseng hore ke be le lerato ho yona haholo. Mme jwalo, ke batla ho fetisetsa boiphihlelo ba mofuta oo. Jwalo ka wena maobane o itse o rata bolo ebile o rata ka ha ke bapala le wena.

Ntho e molemo hore o atlehe sebapading sa bolo ya maoto. O tshwanetse o etse bonnete hore wa se rata sebapadi sena, ebile o inehele ho sona. Mme o etse bonnete ba hore o sebetsa ka thata, o ikwetlise mme o tsepamise maikutlo a hao. Hopola hore mathata a tlaba teng.

Sena se nkutlwisitse bohloko haholo hobane ke ne ke se ke hlodile le motswallle wa ka ho metjheng e re ne re bapala. Empa ke ile ka bula Wi-Fi ya ka, ka kgona ho qetella se reneng re se bapala, ebile ke ile ka mo hlola hape.

Karabo, hobaneng le wena o sa etse di-video tsa hao tsa ho ithabisa, o di kenye mo social media-eng? Batho ba ka di rata, wa tshehisa ebilane na le e ntle. Ebile dintho tsa hao di ka ruta bana, batjha ba hao hore ba be le boitshepo maphelong a bona hore le bona ba ka qala tsa bona di-video. Ha o nahane hore ke mmono o motle oo?

Nka buisana le setjhaba hape le masepala hore ho etswe mananeo a dipapadi a setjhaba. Ka ntlafatso ya ditsi dibakeng tse sa fapaneng, ditshebediso mmoho bakeng sa dibapadiswa le ditjhelete, mehato e kenyelletswang bakeng sa dihlopha tse fapaneng le thuto ka molemo wa dipapadi tsena.

Ntho e ke itlosang bodutu ka yona ha eba ho na le ntho tse ke sa di etseng, ke hore ke diaparo. Ke rata ho roka haholo. Ke di etsa, ke etsa sena habedi bekeng ka Mantaha le ka Labohlano hobane ke nako e ke fumanang ha ke sa etse letho.

Ke a bona hore o nkile bophelo ba hao wa bo kenya di-game-ing tsena. Di-game tsena di tla o senyetsa bokamoso hobane ha o sana nako ya ho sheba dintho tsa sekolo. Hona jwale ke a di nka, o tla di fumana ha o sa setse o qetile ka di-exam tsa hao. Hona jwalo nka dibuka, o ithute hape o etse di-homework tsa hao tse ba o fileng tsona. Ha o fetsa .